Tjhehe, eo ba e etsang ha se ntho e lokileng ho ya ka setso sa rona. Hobane ka setso o tlamehile ho ilo kopa batswadi ba monyadiwa. Batswadi ba ngwanana eo kapa motho eo ba batlang ho mo nyala. baholo, mo kopa letsoho la hae la lenyalo batswading ba hae pele. Mme batswadi ba mo fe tumello ya hore ba ka nyala ngwana wa hae. Eseng motswadi a tsebe ka morao hore ngwana wa hao wa hae o kopuwe lenyalo di-restaurant-eng kapa di-mall-ong.

Motho ya jwalo o teng motseng ona wa heso, mme ke mokhanselara. Mokhanselara ya beuweng ke setjhaba sa sena sa heso ka ho ba thusa ho rarolla mathata a kang ao mohlang a hlahileng.

Maikutlo a ka ke ya hore bophelo ba toropong ke bophelo bo tatileng. Mme bophelo ba lekeisheneng bo batla bo le morao hanyane. Ba toropo bo batla bo le lerata. Ba lekeisheneng bo batla bo iketlile nyana. Empa le bona ntse bo le lerata. Bobedi ba tsona bo na le tse mpe le tse ntle tsa teng.

Lebitso la ka le emetse ya lokisang, mme hore ke rehe lebitso lena, ho ne ho na le ntho tse sa lokeng pele ke hlaya. Empa ha ne ke qeta ho hlaha yaba tsohle tse ne di sa tsamaye hantle, di ya loka. Ke ka moo ba ileng ba nreha lebitso la Mlungisi, e leng ya lokisang.

Eya, ho bohlokwa haholoholo ho boloka dipuo tsa rona tsa setso hobane dipuo tsa rona tsa setso tsa Afrika Borwa ke borona ba rona. Jwalo jwale ha re di lahla ho tshwana le ha rona re itahlela. Mme di bohlokwa hore ne re nne re di tswellise pele hore ba santsane ba tlang ba tla hlaha kamora rona ba tse ba tle ba tsebe le bona, hore ba kgonne ho ntshetsa pele le bona. Ho bana ba bona le ditloholwana tsa bona.

Dijo tsa setso di phehelwa ka ntle ka lebaka la hore ha di no tshwana le ha di phehilwe hodima setofo sa motlakase ka tlung. Ha di no tshwana hohang. Ka hoba ba re ba teng pele ho rona, kgale kgale pele ba ba le ditofo le metlakase. E ne e phehelwa ka ntle feela, mme e phehelwa e phehwe e phehwa ka dinoko tsa letswai feela. Ho so kwa ho ba le di-spice tsenana tsa boteng hobane bo di-spices le dinoko tsena tse ding di tlo senya tatso ya dijo tsenana tsa setso ka mokgwa oo re di tlwaetseng ka teng.

Ditokisetso tsa dijo. O tlameha pele o hlatswe tsohle tseo o tlo di pheha, o di hlatswe kaofela. E leng o tlamehile hore o bo hlatswitse matsoho a hao pele o di tshwara tseo tse tlamehang ho hlatsuwa. Mme haeba di tlameha ho kgabelwa le ho seuwa di seuwe ha o ntse o lokisa dipitsa tseo o tlo di phehang ka tsona. Le dinoko tsa hao o di beheletse ka thoko.

Tjhe, ha ke nahane jwalo. Jwalo ka motho ya seng a tswang lebollong ha ke nahane taba ya ho ya ho ruta bana lebollo e ka tlameha iswe university kwanana dithutong tse hodimo. Ka ha ha se ntho e e ferekaneng hakaalo. Empa yona hee e ntse e hloka tsebo. Tsebo e nka fumanwang bathong ba baholo le ba e tsebang.

Mohlang ke bang le ngwana, nka mo reha lebitso la Lethabo. Lebaka le etsang hore ke mo rehe lebitso la Lethabo, ke hobane tla be ke tseba hore ngwana eo o tlabe a ntlisitse lethabo. Tlabe ke tletse lethabo ka pelong ya ka boteng ba hae.

Ke bona ho fetohile dithuto tsa moetlo le batho ba fanang ka tsona dithuto tseo. Ke bona batho ha ba etsa mesebetsi le moetlo, ha ba hlalose ba ba hlalosetse bana ba banyenyana hore le bona ba tswellise tseo kapa ba tsebe hore na ho etswa eng ho etsuwa eng ha o etsahetse honana tabeng bakeng sa moetlo. Ke ka hoo dintho se di etsahala ka mokgwa oo di etsahalang ka teng, ka hobane batho ha ba na tshedimoso e betere mme e hlakileng hore ha o etsahetse tjenana ho tlamehile ho etsuwe jwang.